Dikgwetlho ke tlala, kalafi e e sa leka-lekaneng le maemo a botshelo. Dithulaganyo tsa boitekanelo jo ba thusa ka dijo tse di phepa, kalafi le thuto ya botsogo.

Ee, ditlhare tsa setso di ka thusa go lwantsha mewa le go tokafatsa botsogo jwa masea, maina a tse dingwe ona o tshwarisa mmele le go lwantsha malwetse. Lengana, le thusa go tiisa mmele o lwantsha mewa le di thusa masea ka go tiisa mmele le go thibela malwetse a a maswe.

Ee, basadi ba ba nang le HIV ba tshwanetse go dirisa thibelapelegi tse di sireletsegang go thibela ya bolwetse jaaka condom-o. Dithibelapelegi tse dingwe tse di sa sireletseng phetogo ya bolwetse jaaka di tshebeletso tsa go thibela fela ga di tlhomamisa le kgatlhanong le HIV ka jalo condom-e ke ya botlhokwa ka gonne e thibela HIV le malwetse a a fetisetsanang.

Dintlha tse di bontshang gore kalafi e tsietsa di ka nna go nna le maphata a mantsi, go opela letlalo, go tshwenyega, go fitlhelela ga mafura mo mmeleng le kgatelelo ya maikutlo kgotsa go tlhobaela ga mmele.

Dikotla tse di botlhokwa di akaretsa phepo e e tseneletseng, dijo tse di siameng o tlhoka malwetse, dijo tse di nonofatsa mmele le dijo tse di kgolo ya bana. Di botlhokwa go thusa bana go ithuta sentle, go gola ka botsogo le go ba nolofatsa mo botshelong.

Matshwao a ntlha a HIV ke go mmogo le maphata a mmele, go tshwenyega, go tsholwa ke mowa le go nna le a tlwaelegile go bo nwa ka dikgwedi tse pedi o isa go nne morago ga tshwaetso.

Go tokafatsa ditirelo tsa kalafi go thusa ka go tlhatlhoba malwetse ka pele, go abela bakudi kalafi e e siameng emeng le go ba ruta go laola botsogo jwa bone gore malwetse a sukiri le kgatelelo a seke a tswelela pele go laetsa.

Bontsi jwa mafelo a phatlhaletseng ga a na matlo a boithusetso a a siametseng batho, bogole ka gonne go tlhoka ditirelo, meago e e tshwanetseng le thulaganyo e tlhomameng ya thuso. Go botlhokwa go tokafatsa tsone go netefatsa seriti le boiketlo jwa botlhe.

Bolwetse jwa sukiri bo ka lemogiwa ka go nna le tshwaro e e tseneletseng, go nyala mowa ka thata, go nwa metsi a le mantsi le go fokola ga mmele. Go ka okafadiwa ka dijo tse di siameng o tlhoma botsogo ka go itshwara sentle, kalafi ya meriana le go lekola madi a sukiri ka metlha.

Ee, ditlhare tsa setso di na le melemo ya go thusa gre malwetse a thobalano jaaka gonorrhea, fela itlhomamisa alafa sentle fela di ka thusa go fokotsa matshwenyego le go tiisa mmele mme go botlhokwa go bona ngaka le go tsaya kalafi ya .

Ke ka metlha ke leboga botsogo jwa gago le go tsaya nako go nthusa. Thuso ya gago e botlhokwa thata mo botshelong jwa me mme ke itumelela gore re kgona go dira tirisano e e molemo, e thusang batho ba ba tlhokang, ke leboga thata.

Tlhokomelo ya pholo ya bo mme le kalafi ya malwetse a mmokwane le letshoroma di thusa go fokotsa malwetse a bana ka o tiisa mmele le go thibela phetogo ya malwetse.

Lefapha la pholo le ka dirisa tsibogelo ka mananeo, thuto le ditso tsa pholo go thusa batho mo di puleng tse di maatla.

Batho ba boifa ditleliniki ka gonne madi, maitshwaro le tlhotlheletso ba fitlhela kalafo le tlhokomelo.

Ee, melemo ya setso e thusa go phephafatsa mmele ka go tlosa madimabe ka ditlhare tsa tlhago le mekgwa ya setso e tlhabologileng mo botshelong jwa batho.

Ditirelo tsa boitekanelo jwa tlhaloganyo di botlhokwa thata. Di thusa batho tlhaloganya maikutlo le mathata a bona, go thusa go lwantsha ga kgatelelo le go tokafatsa botshelo jwa maikutlo le maikutlo a kagiso, di dira gore batho ba itshware sentle mo botshelong.

Bolwetse jwa sukiri bo lemogiwa ka go nna le tshwaro, go nwa metsi a mantsi le o ikutlwa o a fokola. O ka okafadiwa ka dijo tse di phepa, kalafi ya meriana le go tlhokomela botsogo ka botlalo.

Go fitlhelela ditirelo tsa boitekanelo ka bonako go tokafatsa malwetse a sukiri le kgatelelo ka go tlhatlhoba ka nako, go abela kalafi e e maleba le go ruta bakudi go laola botsogo jwa bone sentle.

Ee, ke tlhaloganya, thotloetso e thusa go fokotsa kgatelelo go ntsha tsholofelo le go oketsa boikokobetso.

Go ka dirwa ka go dirisa mananeo a tsibogelo a a iketlileng le go ruta batho go itsise kotsi ka bonako ka ditsela tsa meletlo ya founu le radio gore ba tseye dikgato tsa tshoganyetso ka potlako.

Ke itemogetse kgatelelo le diphetogo mo botshelong ka ntlha ya COVID-19. Ditlamorago di akaretsa go ga mebaraka le mathata a maikutlo.

Bagolo ba itemogela dipalangwa tse di sa ba amogeleng, meago e e tshwanetsego le kamogelo e e kwa tlase. Re ka ba thusa ka o rotloetsa tekatekano le meago e e amogelegang.

Go ka oketswa ditirelo ka go oketsa dipalama, basebetsi ba batsogo le didiriswa tsa kalafi mo tleliniking e e tsamayang.